Ntate Thabiso, dijo tseo ke tlang ho di pheha moketeng wa hao wa lenyalo. Ke tlo pheha di-salad-a tsa dijo tse tala, ke phehe di-salad-a tsa di tholwana. Ke etse le dijo tsa metsing. Dijo tsena ke tlo di pheha ka kgase, Ha tse ding ke tlo di kenya fela dijo tse ka reng mayonnaise. Ntho tse ke tla di hloka ke dinawa, ditholwana, meroho le mayonnaise. Mme ke tla qala ho pheha ka hora ya bohlano hoseng hore batho ba tle ba kgone ho ja dijo tse botsuweng hantle tse rothisang mathe.

Ha ke pheha dijo tsa setso ke atisa ho bitsa baahisane ba haufinyana le nna, mme ha ho phehuwa dijo tsena tsa setso. Bomme ba a kopana. Ebe ho a qoqwa ka tsa bophelo. Ebe ke lethabo feela. Ebile ho thusanwa ho pheha.

Batho ba phehang dijo tsa setso ka sejwalejwale ba ntsha dijo tsa setso monate. Ka setso, malamohodu ha o a pheha, o a tshela metsi. Ha metsi a o a tjhellanyana e be o tshela mafura. Ha o qeta ebe o tshela letswai. Ebe ka mora moo o a ngwathela, ho a jewa.

Tjhe, batho ha ba kgesolle mosadi a apereng thapo ebile ba mo hlompha. Dikgwedi tse tsheletseng ha di ngata, ebile hantlehantle ka boholoholo, thapo e aparwa selemo kaofela. Mme mosadi ha a apere thapo tlamehile a hlomphe thapo. A se emetse tseleng, ha a bua le motho a dule fatshe. Mme a seka hoeletsa. Mme ha tlameha ho kena lelapeng moo ho nang le ntate. Ebile ha tlameha ho kena ha hae bosibu.

Boholo ba batho ba nahana hore ha ba fihla ditsing tsa setjhaba, ba tla botswa dipotso tse ngata tse hanang ho fela. Ha bang ba batho ba nahana hore hore ba tla batluwa tjhelete ha ba fihla ditsing tsa setjhaba, empa ba sa tsebe hore ho na le tse ding tse leng hore ba thola dithuso mahala.

Ka ha re phela mehleng ya tekatekano ya bong, monna le mosadi ba lokela ke hore ba arolelane maikarabelo a tjhelete ka tlung. Mme ha ho tluwa tshebedisong ya tjhelete, monna le mosadi tlamehile bobedi bo dule fatshe, bo etse moralo wa hore tjhelete ya lelapa ba tlo e sebedisa ka tsela e jwang. Eseng moralo o etswe ke ya le mong feela. E mong le e mong wa bona tlamehile a be le lentswe tshebedisong ya ditjhelete.

Ho ka etswa mabala a dipapadi tsohle hore motho e mong le mong a ikutlwe a amohelehile le papadi eo ae ratang. Nna ke rata papadi ya golf-o.

Ha ho na le mokete motseng, basadi ba kopana ba ye motseng oo mo nang le mokete. Mme hara beke, ka Laboraro ba ye ba lo thusa ho ritela jwala ba setso teng. Mme ka Labohlano ba boyele ba ye hape ba lo omela jwala boo. Mme ba thuse ka ho kgabela meroho. Mme ka Moqebelo hoseng ba tsoha ka matjeke ba lo thusa ho beha dipitsa. Ba phehe phoofolo eo e tla be e hlabuwe. Mme ba thusa le ho kepela dijo ha mokete o se o etsahala.

Motho ha e le morena wa nnete, re tseba ka ha a na madi a borena, mme a hlaha ntlong ya boreneng. Mme marena re a tseba ka diboko tsa bona. Mme morena wa nnete, re mbona le ka diketso tsa hae. Morena wa nnete o boulela setjhaba sa hae, ha batle ho nka tsuo ka setjhaba sa hae.

Tjhe, nthweno ha ya loka. Hobane ka setso sa rona re tseba moshanyana a lokela ke hore a ye ha bo ngwanana, a kope mohope wa metsi mme le hore batswadi ba tle ba ba fe mahlonolo. Ebe kamora sena o tlatla kopa ngwanana, a mo kenye palamonwana. Ka hoo dintho di tla be di entswe ka nepo.